Ba tlile go tlhoka ID ya gago, ba tlo go tlhoka le bosupo ba gore o dula kae.

Ba batla go itse gore o dira kae, ba batla le seteitemente sa karata ya gago le gore o gola bokae. A o tla kgona go patela le ID ya gago le bosupo ba gore o dula kae.

Gantsi ga o na le history ya sekoloto ga o kgone go ka kry-a kadimo ya madi ka gonne ba akanya gore o ka se ba neele se e leng sa bone. So gantsi o ka se kgone go a kry-a, go nna thata gore o ka nna le sekoloto gape ka ntlheng ya history e ileng wa nna le yone bogologolo. Le ga e le gore o ile wa patela madi ao mme bone ba tsaya gore wena o ka se tlhole o nnile motho o tshepegalang.

Diphoso tse gantsi batho ba di dirang ke ga motho a ile a tsaya kopo ya madi a dula nako e telele a sa e patele. A batla gape motlhang a tlhagetsweng ke mathata go kopa gape tšhelete, mme ke tsone diphoso tse di irang gore ba s'ka feleletsa ba bafile tšhelete.

Selo sa ntlha batho ba ba go adimang tšhelete ba tlile go fa letlha la gore o patele leng tšhelete, le gore tšhelete ya teng wa go e patela dikgwedi di le dikae kgotsa dijara di le dikae. Ke yone ntho e o tshwanetseng go e dira mme ga o ka tlodisa wa se patele ka o ne letlha le ba go fileng lone go na le dilo tse ba di tsenyang, tse re di bitsang gore ke di-interest-e. Tšhelete ya teng ya oketsega, o ira gore sekoloto sa gago se nne se telele.

Ba tshwanela ke go dira.

Batho ba di banka ba batla go itse gore oa dira, le gore o gola bokae le gore o dula ko kae.

Ba tshwanetse ba ire ka bojotlhe ba bone gore ba kgone go dira diteko ka ga wena. Ba itse le gore o bereka kae, gore o gola bokae a oa letlelelwa gore o ka kry-a yone tšhelete eo, o qualify-a yone tšhelete eo e leng gore oa e kopa gore ba go adime yone.

Ba tlile go sheba sengwe le sengwe se se ka ga wena ba dira bojotlhe ba gore wa qualify-a go ka kry-a tšhelete eo mme ga o sa kgone go patela tšhelete eo ga ngata ba ka tsaya dilo dingwe mo ntlung kgotsa ntlo e e lekanang tšhelete e leng gore o e adimile.

Ga e le gore o motho o golang tšhelete e nnyane ga o a tshwanela gore ba go fa tšhelete e kwa godimo. A ba go fe tšhelete e leng gore o tla kgona go e patela kgwedi le kgwedi.

O tseye tšhelete e go lekaneng, dula fatshe o tle o bone gore kwa tirong o amogela tšhelete e le kae le gore o tla kgona go e patela na dikgwedi tse ba go fileng tsone kgotsa dijara tse ba go fileng tsone gore o patele sekoloto sa gago.

Ga o ya ko mafelong a ko ntle ga Aforika Borwa o tlile go tsamaya ka ranta jaaka rona ma-Aforika Borwa re tsamaisa ranta. Ga o ya ko Botswana pele ga o ka tsena ka Botswana o tshwanela ke go ya ko bankeng ya kwa Botswana go ya go exchange-a madi o ba fe tšhelete ya mo Aforika Borwa bone ba tle ba go neele tšhelete ya ko Botswana gore o kgone go reka dilo tse di kwa Botswana.

Forex-e ke ntho ya go tšhentšha ditšhelete. Ba tlhoka ID ya gago, bosupo ba gago ba botsalo gore o tswa lefatsheng le feng le tšhelete e leng gore o batla go e fetola mo country-ing e leng gore o ko go yone, naga e leng gore o ko go yone.

Forex-e nna go ya ka nna ke bona e na le botsotsi nyana ka gore nako tse dingwe wa popa nako tse dingwe wa loss-a tšhelete ya gago e tsamaya kamoka, e tsamaya yotlhe o ka loss-a le dikoloi le ntlo ya gago e bana ba dulang mo go yone. So nna nka akanya gore batho ba se ke ba dirisa forex-e ka gore e na le botsotsi ga ya siama, mme ba bangwe ba ira tšhelete ka yone ba ba nang le lucky.